Bengingaphinde ngihlole umzila wami ukuze ngithole ezinye izindlela ezishibhile futhi ngilungise isabelomali sami ukuze sibhekane nezindleko ezikhokhwayo ezengeziwe. Ngiphinde ngihlole izaphulelo ezingaba khona futhi ngilandelele izinkokhelo zetholi.

Esikweni lamaZulu amantombazane afunda amakhono asekhaya, ubuciko nokuhlonipha amasiko, esikweni lamaSayi amantombazane athola amakhono okuphila, ulwazi lwemithi yesintu kanye nezibopho zamasiko. Lawa amakhono akhombisa izidinganiso nezidingo zesiko ngalinye, alungiselela amantombazane indima yawo njengabesifazane

Edilini lomshado wesiZulu izitsha ezifana nepapa, umnqusho nomqombothi zinezincazelo ezingokomfanekiso, ipapa limele ubulula nokuxhumana namagugu, umnxusho ukhombisa ubambo nokuchichima, kanti umqombothi uhlanganisa okubungaza nokubambisana komphakathi. Lokhu kudla kwesintu kuqinisa izibopho zabashadile ezimpandeni zamasiko abo.

Amasiko emishado kaZulu adlulisa izimiso ezinjengokuhlonipha amagugu, ubumbano lomphakathi nokungenisa izihambi la masiko aqinise ubunikazi bamasiko. Ukubumbana komphakathi nokuxhumana phakathi kwezizukulwane phakathi komphakathi, kugcinwe ulwazi lwamasiko futhi kugqugquzele ubumbano.

Isici esibaluleke kakhulu sokuthomba kwamantombazane cishe siyinhlanganisela yokusekelwa ngokomzimba, ngokomzwelo kanye nemfundo. Ukuzulazula ezinguqukweni zomzimba, ukulawula imizwa nokufinyelela ulwazi olunembile kungaba nemthelela omkhulu. Okuhlangenwe nakho kwabo, ukubaluleka kwamasiko nenhlalo nakho kudlala indima ekwakheni okulindelweyo kanye nezibopho.

Ngingaphakamisa ukufundisa ukukhuthazela kwemizwa ngokuzinakekela, leli khono libalulekile ekulawuleni izinselele zempilo, ukwakha ubudlelwano obuqinile nokugcina impilo engokwengqondo nengokwenyama. Ngokubeka phambili ukuzinakekela nokugqina ngokomzwelo, abesifazane abasebasha bangakwazi ukuzenzela isithombe esihle futhi baphumelele empilweni yabo, yomuntu siqu neyomsebenzi.

Ukuvuselela izinqubo zendabuko ezifundisa amakhono emantombazaneni ashintshela ekubeni abesifazane, kungagcina amagugu amasiko, kuhlomise abesifazane abasebasha ngamakhono angokoqobo nokuzethemba kanye nokukhuthaza umphakathi. Kodwa-ke, izinselele zihlanganisa ukulungisa amasiko kuzidinganiso zesimanje, ukunqoba ukumelana noshintsho nokuqinisekisa ukufinyeleleka, nokubandakanywa kwabo bonke ababamba iqhaza.